Vhaswa vhanzhi vha nga vhona zwibugwana zwa miṱa sa zwo fhelelwaho nga tshifhinga kana zwa mirafho ya kale fhedzi nga nḓivho yo teaho vhaṅwe vha ḓi imisela u bindudza khazwo u itela mafhungo a khwine a mutakalo na u puḽana muṱa.

Ee ndo no rumela cash send kale zwo vha zwo leluwa fhedzi ndo ita vhungoho ha uri ndi ṱola zwidodombedzwa zwa muṱanganedzi kavhili u itela u iledza vhukhakhi kana vhufhura zwovha zwitshi pfala zwi tshi ṱavhanya fhedzi zwo vha zwi tshi ṱoḓa u thogomelwa nga vhuronwane.

Ndi ḓo eletshedza vhaṋetshedzi vha tshumelo ya mbulungo uri vha khwinise vhudavhidzani na u vha khagala nga ha zwibveledzwa na tshumelo u itela u thusa miṱa u dzudzanya khwine na u iledza zwibveledzwa zwi songo lavhelelwaho.

Ee ndo shumisa thuso ya zwa ngalafho uya vhuongeloni zwo ita uri ndi swikelele ṱhogomelo zwitshi leluwa na u ḓura fhedzi tshiṅwe tshifhinga maitele a u tenda o vha a tshi dzhia tshifhinga zwa ita uri huvhe na u lenga huṱuku nga u angaredza zwo thusa u fhungudza mutsiko wa zwa dzi tshelede kha nṋe.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a vule akhaunthu ya bannga kha ḽifhasi ḽa zwino uri a kone u vhulunga masheleni awe o tsireledzea.

Kha musi bannga yo vha i tshi ḓo fara tshelede lwa tshifhinga tsho vhewaho nga murahu ya i vhuyedzedza kha tshelede yayo kana ya kwamana na muhumbeli u itela u tandulula thaidzo iyo tshelede i songo ṱoḓiwaho i nga fheleledza yo dzhiwa sa yo ṱutshela lwaho.

Ee tshifhinga tsha u lindela tsho lenga u swikelela mbuelo zwezwa vhanga mutsiko na u tsikeledzea ha masheleni kha muṱa wanga u swikela khavhalele i tshi thoma nga vhuḓalo.

Ndi nga vhudza bannga ndi nga vhudzisa bannga arali vha tshi ṱanganedza maṅwe maṅwalo a ngaho biḽi ya tshumelo thendelano ya u hira kana vhurifhi vhu bvaho kha muvhuso wapo sa vhuṱanzi ha vhudzulo zwinwe hafhu ndi nga humbela vha bannga uri ndi ḓo ḓisa iyi ṱhanziela nga murahu arali zwi tshi konadzea.

U ṱola tshanduko dza mvelelo dza mvelelo zwi thusa vharengi vha nnḓu lwa u thoma u puḽana mugaganyagwama wavho sa izwi mvelelo dzi tshi kwama u badela murahu ha nnḓu na ṱhuṱhuwedzo yoṱhe ya khadzimiso u vhona uri vha nga kona u badela nnḓu yavho lwa tshifhinga tshilapfhu.

Vhashumi vha tea u vhona uri miṋwell yavho ya UIF i badelwa tshifhinga tshoṱhe nahone nga nḓila yo teaho nga vhatholi vhavho na u vhulunga vhutanzi ha mbadelo u itela u iledza u lenga kana mafhungo musi vha tshi kho ṱoḓa mbuelo dzavho.

Pulane ya vhuḓi ya tshibugwana tsha mbulungo ya muṱa i fanela u katela zwidodombedzwa zwi re khagala nga ha ṱhuṱhuwedzo ya mbulungo nḓila dza tshumelo nḓila dza u badela na mafhungo a vhukwamani khathihi na vhulivhisi nga ṱhoḓea dza mulayo na mvelele.

Mvelelo dzi ḓisa uri u ḓo badela zwingafhani zwo engedzedzeaho nga nnḓa ha khadzimiso mitengo ya fhasi i amba mbadelo ṱhukhu dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe na u ḓura huṱuku nga u angaredza nga u ralo u pfesesa mitengo zwi thusa kha u ṋanga themo dza u renga nnḓu dzi sa ḓuri.

Khombo dzi katela u rumela tshelede kha nomboro yo khakheaho u wela kha vhufhura u tswiwa ha founu kana muthu ane anga swikelela code anga kona uri a bvise masheleni ane avha a songo livhiswa khaye tshifhinga tshoṱhe ri tea u ṱola zwidodombedzwa luvhili nahone ri vhulunge phini yo tsireledzea.

Ee muthu ane nda mu ḓivha o litsha phoḽisi ya mbulungo nga ṅwambo wa u ḓura hu hulwane nga murahu musi muraḓo wa muṱa a tshi lovha vho vha vha tshi tambula nga zwa dzi tshelede u itela u badela mbulungo zwezwa ita uri vha vhe na mutsiko na u lenga.

Arali muthu a kundelwa u badela thuso yawe ya zwa ngalafho musi a tshi kho wana dzilafho tshikimu tshi nga imisa kana u thutha mbadelo zwa sia muthu ane a ḓi vhufhinduleli ha mbadelo dzoṱhe dza zwa ngalafho zwine zwa nga ita uri avhe na zwikolodo kana u thithiswa ha ṱhogomelo.

Ee ndo thusa muṱa wanga u khetha pulane ya mbulungo maitele o vha a tshi katela u vhambedza zwithu zwine zwa ḓura mbuyelo na tshumedzo dzine dza nekedzwa nga vhanetshedzi vho fhambana fhambananaho u itela u wana ine ya nga ḓura na u fhulufhedzea.

Hai a zwo ngo tsireledzea u hwala gwama ḽa masheleni zwi engedza khombo ya u tswiwa kana u xelelwa ndi khwine u shumisa garaṱa kana mbadelo dza didzhithala musi zwi tshi konadzea.

Muvhuso u nga khwinisa mbuelo dza UIF nga u ṱavhanyedza maitele a u ita khumbelo u engedza nḓivho u fhungudza mushumo wa mabammbiri na u ṋetshedza u vheiwa mushumoni kana vhugudisi ha zwikili khathihi na thikhedzo ya masheleni.

Ee ndi nga khetha tshumelo ine ya ṋea thikhedzo ya maḓipfele kana nyeletshedzo ya vhuṱungu ngauri i thusa miṱa u sedzana khwiṋe nga tshifhinga tshi konḓaho i ṋea khuthadzo na u fhodza maḓipfele.

Vho mme vha nga sedzana na u lenga u xela ha maṋwalo kana u shaya nḓivho nga ha maitele vha nga kunda zwenezwi nga u ita khumbelo hu tshe na tshifhinga u dzula vho lugela maṋwalo oṱhe na u ṱoḓa thuso kha ofisi dza vhashumi kana kha dzi puḽatifomo dza internet.

Bannga dzi badelisa mbadelo u itela u badela zwithu zwine zwa ṱoḓea kha mushumo na u ita mbuyelo na u bannga dzi tshi vhuyelwa vhukuma vharengi vha nga dovha vha wana tshumelo dzo tsireledzeaho na dzi leluwaho.

Ndi u ṱoḓa khetho dza u ṱanganedzwa mbadelo dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe mbuelo dza vhuongeloni thikedzo ya vhulwadze vhu sa fholi, madokotela a nethiweke na vhuimo ha tshumelo ya vharengi musi ri tshi vhambedza khamphani dza thuso ya zwa ngalafho.

Tsireledzo ndi ya ndeme u itela u tsireledza kha vhufobvu vhufhura na vhukhakhi u vhona uri mbadelo khulwane dzi ngaho mbadelo dza tshikolo dzi swika kha account yo teaho dzo tsireledzea.

Ee, ndo founela khamphani ya thuso ya zwa ngalafho u itela u wana thuso tshenzhemo yovha i tshi thusa fhedzi vha i tshi katela u lindela tshifhinga tshilapfu na u ita mabammbiri manzhi.

A thi vhoni u badela tshelede nnzhi u itela thuso ya zwa ngalafho zwi tshi dzula zwi tshi vhuedza ngauri kha tshiṅwe tshifhinga ri tshiya kha madokotela vha ri izwi zwe ra ḓela zwone khamphani ya zwa ngalafho a i zwi badeleli nahone ri tea u ya tshibadela tsha nnyi na nnyi.

U shumisa tshelede ya luṱingothendeleki u badela pfhunzo dza yunivesithi zwo vhulunga tshelede ya lwendo lwa muṱa wanga na tshifhinga nga u tendela u badela nga u ṱavhanya ho tsireledzeaho u bva hayani.

Mvelelo yo dzudzanywaho kha u vhulunga zwi amba uri miholo yanga i dzula i tshi fana nga murahu ha tshifhinga i ṋetshedza vhudziki fhedzi i sa engedza heyi musi hu tshi vha na inifulesheni kana thanduko dza makete, tshanduko dza makete.

Tshumelo ya vharengi ndi ya ndeme vhukuma nga uri thikedzo i ṱavhanyaho ire khagala i thusa u tandulula mafhungo a mutakalo nga u ṱavhanya na u fhungudza mutsiko nga tshifhinga tsha shishi tsha zwa ngalafho.

Nṋe ndi u vhudzisa nga ha khetho dza u ṱanganedzwa zwibveledzwa madokotela a nethiweke maitele a u ṱoḓa thikhedzo ya vharengi na mbuyelo dza nyimele dzi dzi sa fholi.

Vha nga fhungudza mineraḽa nga zwiṱuku nga zwiṱuku vha khetha mitshelo ine yanga bviswa muthelo kana vha tikedza zwiitisi nga tshelede ṱhukhu u itela u linganyisa shela u nela na u wana tshelede.

Musi ndi tshi shandula vhaṋetshedzi vha zwa ngalafho maitele o vha a tshi kho tshimbila zwavhuḓi fhedzi o vha a tshi ṱoḓa u ṱola zwidodombedzwa zwa u ṱanganedzwa na u fhirisela rekhodo u itela u iledza zwikhala kha ṱhogomelo.

Musi muthu a tshi kho ṱoḓa u vala account u tea u khwinisa sedza uri o bvisa masheleni oṱhe awe ane avha kha iyo akhaunthu nahone a vhe na uri ndi ngani a tshi kho ṱoḓa u vala iyo account.

Ngauri ri vhathu a ri fani nahone a ri lingani na zwiitisi zwa uri ri vhe tshelede dzashu zwivha zwi zwi sa fani ndi ngaho dzi bannga dzi tshi ṋetshedza mvelelo dzo fhambanaho dza zwibveledzwa zwo fhambanaho zwa u vhulunga.

Mbuelo dza duvha linwe na linwe dzi thusa u badela zwithu zwine zwa nga dalelwa nga madokotela na mishonga zwine zwa ita uri zwi leluwe u langa malwadze a sa fholi nga nḓila i sa fheli.

Arali mitshelo ya zwa ngalafho i tshi engedzea nga u ṱavhanya ndi tea u vusuludza mugaganyagwama wanga nda vhea ṱhoḓea dza ndeme phanḓa phanḓa nahone ndi humbule nga ha u eletshedza mueletshedzi wa zwa dzi tshelede u itela u shumisa tshelede nga vhuṱali.

Ee, vhathu vha re na vhana vha fanela u vhea phanḓa mbuelo dza ḓuvha na ḓuvha ngauri vhana vha anzela u lwala vhana vha anzela u ṱoḓa u u dalela madokotela sa izwo ha vhathu vha re na vhana vha tea u khwinisa sedza uri vha vhulunga masheleni u itela itsho tshifhinga tshi tshi swika.

Ee ndi humbula unga mobaiḽi mani i thusa vhathu u langa tshelede yavho khwiṋe, ri tshi amba nga maanḓa kha vhathu vha sina akhaunthu dza banngani, vha ya kona u vhulunga u rumela na uri vha lange tshelede yavho zwavhuḓi musi vha tshi khou shumisa mobaiḽi mani ende a vha dzuli na tshelede i fareaho ine yavha cash tshanḓani.

Ndi vhona unga arali life cover yovha itshi shumiswa sa thulusi yai tshi ngavha semende, ngauri mushumo we yavha i tshi nga u ita ndi wau imisa muṱa musi wo wa nga tshiwo tsha u xelelwa musi muṱa wo kwashekana ngauri vho xelelwa life cover ya tshi ngavha semende ine ya fhaṱa muṱa habe.

Ndo no vhuya nda pfha uri bannga dzi badelisa mbadelo dzo dzumbamaho, zwe zwa ngita uri ndi sa fhulufhedze nahone ndi ṱoḓa u ḓivha uri a edzo mbadelo dzi badeliswa hani nahone dzi shumiswa hani.

Arali nda badela ḽounu ngau ṱavhanya, ndi ḓo fhungudza mbadelo dza nṱha dzine dza pfhi interest nahone izwo zwi ḓo ita uri credit score yanga i vhe yavhuḓi.

Nga maipfhi a nga o u leluwa akhaunthu ya bannga ndi fhethu hune nda vhea masheleni anga a vha o tsireledzea.

Tshithu tshine vha nga tshi ita tsho fhambanaho tsha u leludza u vula akhaunthu, ndi uri vha si ṱoḓe mabambiri manzhi manzhi vha to ṱoḓa fhedzi ID ya muthu uri oyo muthu ndi mudzulapo wa fhano are mulayoni na.

Ezwo zwi nga ngita uri ndi ḓipfhe ndo takalela u hadzima masheleni, arali eyo mbadelo ndi tshi ṱanganisa mbadelo dza hone i sa ḓi ḓovha ya nṱha ngauri vha tshi ri ndi nga hadzima tshelede lwa tshifhinga tshilapfhu, zwi nga kha ḓi ita uri miṅwahani miṱanu i tshi fhela nda sia nda ḓiwana ndo no badela masheleni manzhi manzhi. Ndi nga ḓipfha zwavhuḓi arali nda tori ndi tshi khou hadzima hapfhi ndi nga badela ma lwa miṅwaha miṱanu fhedziha mafhedziseloni masheleni ayo avha a maṱuku.

Ndi nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala uri vha ḓo badelisa tshelede ya nga nṱha ine yavha vhugai, dzi interest dza hone dzi vha vhugai musi ri tshi sedza kubadelele.

Ndi nga ṋea khonani yanga nyeletshedzo ya uri u tea u lingedza u badela iyo ḽounu ngau ṱavhanya, uri a fhungudze dzi interest na uri credit score yawe i so ngo kwamea hammbi musi a tshi khou badela.

Ndi nga vhudza khonani yanga uri u tea u sedza uri ṋomboro dzine a khou dzi shumisa u rumela tshelede ndi dzone na, a songo ita vhukhakhi ngauri a ita vhukhakhi nga ṋomboro dzine a khou rumela khadzo tshelede yawe i nga xela.

Nda tshi nga vhulunga masheleni khayo, ṱhamusi na drivers ḽaisentse na ID ndi zwone zwithu zwa ndeme zwine nda nga zwi ṱoḓa musi ndi tshi ya huṅwe na huṅwe, kha ri sokori ṱhamusi ndo bva nda ṱoḓa uya mavhengeleni u renga zwithu kana huṅwe na huṅwe hune ha ḓo ṱoḓea mabambiri anga u sumbedza uri ndi mudzulapo wa kha ḽino, ndi masheleni khadi ya banngani drivers ḽaisentse na ID card.

Nḓila yau fha muṱa wanga head start arali ha itea zwiṅwe kha nṋe, ndi uri ndivhe na life insurance ngori masheleni a life insurance a nga kona u thusa muṱa wanga uri vha thome kana bindu kana uri a vha tshilise vha tshi ya phanḓa musi nṋe ndi si tsheho kana ho itea zwiṅwe zwithu kha nṋe zwine zwa thivhela u shuma.

Ndi nga vhudzisa uri eyi baḽuni payment i ṱoḓea yoṱhe khathihi na, kana na yone baḽuni ndi nga kona uri ndi i badele nga zwiṱuku nga zwiṱuku na.

Ndi nga muvhudza uri ahuna muthu ane a ḓivha ḽa matshelo, hunga itea tshiṅwe na tshiṅwe kha muthu muṱuku kana muhulwane, zwino zwo ndi zwa ndeme uri muthu avhe nayo life cover nga tshifhinga tshine a kona u swikelela uri avhe nayo.

Ndi nga muvhudza uri tshelede ya mobaiḽi mani yo tsireledzea nga dzi phini, nau tevhela uya kona ui tevhela uri tshelede yawe i ngafhi nahone i fhungudza khombo yau hwala tshelede tshanḓani kana cash tshanḓani.

Ndi nga dzhia ine yavha na mbuelo dza khwiṋe dzau hirisa kana dzau hira, ngauri arali nnḓu dzedzo dzi tshi fana hu sina tsho fhambanaho ndi ḓo ṱoḓa uri hu vhuyelwe nṋe nga maanḓa kha masheleni, zwino ndi nga sedza uri mbilaelo edzo dza khwiṋe ndi dzifhio nda ṋanga yeneyo nnḓu.